Kumajelo okuncokola ndiyayazi into yoba abantu abaninzi abanempembelelo kulutsha, ii-influencers, inye mna endicinga ukuba ulutsha lungafunda nto kuyo okanye oluyithandayo okanye iyalukhuthaza, nguYolanda MaMthembu Zawula. UYolanda isizathu soba ndicinge uba bayasoloko bethetha ngaye yindlela akhule ngayo. Ukhule engenabazali, sebasweleka. Bafunda uzimela inguye nobhuti wakhe. Nendlela athi enze ngazo izinto, akaxhomekekanga mntwini, unezinto zakhe azenzayo ukuzama ukuphuhlisa olunye ulutsha. Izinto zakhe ziba selubala ukuzama ukukhuthaza ulutsha iindlela zokwenza imali. Yiyo le nto endicinga uba uYolanda ngoyena mntu ubakhuthaza kakhulu abanye abantu kwaye akanamona, uyazishera izinto.

Ngexesha ebekukhe kwakho i-load shedding kakhulu eMzantsi Afrika zibe ninzi iindlela esithe saxhotyiswa ngazo zokuthi sisebenzise, senze ngazo ukuze sikwazi ukugcina umbane. Irutha yebhetri, i-invertor zezinye zezinto esithe sacetyiswa ngazo. Kula maxesha ke nam ndiye ndanyanzeleka ukuba ndifunde ukuziqhelanisa nazo. Isizathu sokuba ndiziqhelanise yinto yoba zenza umahluko kakhulu, ziyazigcina izinto zombane. Awusokoli, nokuba umbane ungemka wena uhleli ukulungele ukumka kombane, ungenaxhala naxanana . Zisebenza kakhulu ke ngoba zisebenzile ngexesha le-load shedding eMzantsi Afrika. Ndicinga nam ukuba zezona zinto zisebenzayo, kwaye zisebenza kakuhle. Umntu engenazo ndiyamcebisa mna ukuthi makaqhubekeke ezifuna.

Ukuba izmartphones zinganyamalala imini yonke kunezinto ezimbalwa ezingathi zitshintshe ebomini bethu. Ukungazazi iindaba zamanye amazwe nezinto ezenzekayo ehlabathini, ukungayazi imisebenzi, ukungayazi uba kwenzeka ntoni kanye kanye, ngoba ii-smartphones zezona uthi ufumane yonke into eyenzeka elizweni. Kodwa ii-disadvantages zazo izmartphones yinto yoba akunabuntu ngoku. Umntu ujonga into yakhe, athi sehleli nabantu ufumanise into yokuba ujonge ifowuni, ayikho enye into ayijongileyo. Kungatsho kubuye ubuntu, kungatsho kubuye ukuncokola kwabantu xa behleli kunye, kwazwane njengakudala. Abantu babedlana iindlebe, kuncokolwe. Umntu angancokoli nabantu angabaziyo. Enkosi.